Ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi hlayisekile swinene naswona i ndlela ya kahle swinene ku va va bangi mali hi inthanete handle ko ya a bangi ku ya endla kona.

Xipfuno xa swa vutshunguri i leswaku xi pfuna ku antswisa vutomi bya vanhu hikuva hikuva pfuna ku kuma rifuwo na ku hanya hi kurhula ku tirha ka xipfuno xa swa vutshunguri ku antswisa vutivi xipfuno xi antswisa vutivi bya vanhu hikuva va pfuna ku kuma vutivi byo hlawula ku pfuna ku kuma rifuwo xipfuno xi pfuna vanhu ku kuma rifuwo ri hikuva va pfuna ku kuma mintirho na ku antswisa vutomi bya vona ku hlaya hi kurhula xipfuno xi pfuna vanhu ku hlaya hi kurhula na ku va na vuxaka byo hlawula.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga xi nyikaka munhu loyi a xavaka yindlu ro sungula tiyisisa leswaku u twisisa matsalwa ya ku xava yindlu ya wena ro sungula endla nhlokomhaka wa swiboho swa wena kambela leswaku yindlu yi ri kona tiyisisa leswaku u na mali yo enela na kota ku ku kuma mpfuno wa va landzela ndzi nga tshemba leswaku swi ta pfuna ku twisisa xitsundzuxo lexi ndzi nga xi nyikaka munhu loyi a xavaka yindlu ro sungula.

Tinxaka ta tinxaka ta vuvekisi bya mali ya mpenceni u va na u va na ntwanano na muthori wa wena leswaku n'hweti yihi na yihi u ta lava ku a koka mali yo karhi leswaku loko ntirho u ta hela kumbe loko u ta fikelela malembe ya ku ka u nga ha koti ku tirha u ta kota ku hamba u ti kumela mali ya wena n'hweti yin'wana na yin'wana u lo tshama kaya ka wena.

Switandzhaku swo endla xikombelo xa mali ta banga yo xo yisa n'wana exikolweni xikombelo xa mali endla xikombelo xa mali ebangi hi ku tsara xitsalwana xa xikombelo swifaniso swa n'wana kuma swifaniso swa n'wana leswi nga na mavito ra n'wana na siku ra ku velekiwa kuma swifaniso swa mavito ra wena na siku ra ku velekiwa kuma swifaniso swa xikolo lexi n'wana a yi a yisaka kona swifaniso swa mali kuma swifaniso swa mali leyi u yi lavaka.

Swipfuneto swipfuneto swin'wana swa ku kota ku fikelela mali ya wena ya mpfuneto u nga ya ebangi va ya ku endlela karata kumbe khadi ro kota ku hola hi rona mali ya wena ya mpfuneto.

Ina, ndzi nga teka mali ya swichudeni leswaku a hakela mali yo ya eyunivhesiti hikuva loko a ri karhi a ya dyondza emakun'wini ya swona i ta u ta heta ku dyondza a kuma ntirho.

Lexi endlaka leswaku vanhu va lomba mali eka vamachonisi ematshan'wini ya le bangi vamachonisi va le makaya loko i lomba mali eka vona loko i fanekele i hi thlerisa a yi na ntswalo lowukulu kambe i mali yale bangi loko i lombi kona loko u fanekele i yi tlherisela ntswalo wa kona wu va wu ri henhla swinene le swi endlaka leswaku vanhu va nga koti ku fikelela ku lomba mali ebangi.

Va machonisa va le makaya va hlupha hikuva loko i lomba mali eka vona ntswalo wa kona u va u ri henhla swinene naswona loko i nga va hakela mali ya vona va ta va ta longa kumbe va teka nhundzu ya wena leyi u nga na yona endlwini ya wena.

I swa nkoka swinene ku va na xifunengeto xa xilahlo hikuva loko munhu a hundzile emisaveni endyangwini was ka n'wina va swi kota ku ta va ta ku pfuna ku n'wi ku veka ndzumbu lowu hundzeke emisaveni naswona a va ti ximandlamandla va ta va khomile mali yo ringanela na swakudya na bokisi ro veka munhu hi rona loko va hetile ku ku seletela va ku vekela a ribye e henhla.

Matsalwa lama munhu a fanekele ku matisa ebangi u fanekele a ta a khomile pasi na vuxokoxoko bya yena leswaku u ta hakerisa ku yini nyanga yin'wana na yin'wana loko a ta va a lombiwile mali leyi a yi laveke.

Mhaka yo lomba mali eka vamachonisa lava vo ka va nga na ntwela vusiwana loko i tsandeka ku hakela mali ya vona va ta va ta longa nundzhu ya wena hinkwayo u sala i nga ri na nchumu.

Ndzi ta endla nkunguhato wa mahakelo ya mali leyi ni lombeke abangi.

A yi va khomi kahle hikuva ntsengo wa mali wu tshama wu ri ku cincacincana siku na siku leswi endlaku ku ri va tsandzeka ku hakela kumbe ku endzela matiko man'wana ya le handle.

Xo sungula ti nga rhanga ndzi lava ku tiva laha wu tirhaka kona na ntsengo lowu u holaka wona n'hweti na n'hweti ti nga si ku lomba mali.

Xo sungula ndzi nga rhanga ndzi lava ku langusa leswaku pholisi leyi rhangela hi vamani naswona yi kumeka tindhawu tihi na tihi lexi landzelaka xa vumbirhi ndzi nga lava ku tiva leswaku loko ku ri na ntshungu lowu loveke va ku tisela yini na yini leswaku u kota ku veka ndzumbu wa wena lowu wu ku loveleke xa vunharhu ndzi nga lava ku tiva leswaku loko nchumu lowu lovile ku va na bokisi ro chela ndzumbu kumbe ribye va ri vekelaka hi siku ra xilahlo na.

Leswi swi endla leswaku vaamukeri xi va olovela ka ku va va kuma timali ta vona ta mpfuneto etibangi.

U fanele ku ya abangi va ya ku cincela va ku endlela yin'wana loko u rivele pin leyi a wu yi tirhisa ya khale ya le bangi.

Ku tshembana i ku va vanhu va avelana swihundla leswi ngo to tiva hi vona vini ntsena leswi nga ta ka swi nga hangalaki na ndhawu hinkwayo naswona eka switokofela vanhu va humesa mali va khomisa munhu loyi a nga tshembeka ku ya hi mahanyelo na maendlelo ya yena leyi tanihileswi va n'wi tivisaka xiswona kumbe etikweni kumbe emugangeni wolowo.

Loko ndzi sungula ku saver mali ndza ha ri ntsongo ku va ni mali leyi va yi kokaka ku ya hi tibangi leyi ndzi yi tirhisaka ku va ni ntsengo lowu va wu tekaka ku va ndzi saver mali eka bangi yoleyo.

Mintlhontlho leyi va ku kona ya ku la ku hlayisiwa emugangeni hileswaku vanhu va muganga loko va fane ku hlayisa tiko ra vona ku va ni nkarhi la va lwisanaku na mahlayiselo ya ndhawu ya vona va nga twanani va banana hi rhambu ro hisa.

A swi nga endla ndzi titwa kahle hikuva mali leyi ndzi yi nyikelaka n'hweti na n'hweti i mali leyi ndzi nga tshemba yona ku ri eku fikela eka makumu emakumu ka lembe ndzi ta endla swilo swo karhi na mina ndzi kota ku dya khisimusi ndzi hlayisekile ndzi ri ni mali leyi ndzi nga ta va ndzi seni loko munhu o dya mali leyi ndzi nge titwi kahle naswona ndzi ta titwa.

Xitokofela i nhlengeletano wa vanhu kumbe nhlengeletano wa va manana lowu va hlengeletanaku n'hweti ni n'hweti va humesa mali leyi va ti hlayiselaku yona ku fikela emakun'wini ka lembe leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga xandla xa xa xitokofela a va ni mali leyi a va ka a yi humesile lembe hinkwaro leswaku loko lembe ri ya hela a va ni mali ya yena.

Mhaka yo tirhisa bangi yi vile mhaka leyi oloveke swinene eka vana va xikolo kumbe eka vanhu lava nga le tiyunivhesiti to hambanahambana ku va va tirhisa bangi ku hakela xikolo naswona ku vile mhaka leyi oloviseke ndlela leswaku va ya eposweni ku ya hakela mali kumbe ku ya hakela mali hi .

Ku va munhu a tiva nomboro ya akhawunti ya yena i mhaka yo olova swinene hikuva loko a tekile khadi kumbe loko se a ri na akhawunti i kota ku tshama a hlaya tinomboro ta akhawunti leti nga le eka khadi leswaku a ti tiva a tlhela a ti tolovela.

Switirhisiwa swa ku tlula mpimo ka mali mina hi mavonelo ya mina ndzi nga ku evutomini bya munhu vutomi bya munhu i vutomi lebyi munhu i fanele ku byi hanya handle ko va a tirhisa mali, mali a hi ya nkoka eka vutomi bya munhu mali a hi ya nkoka eka rihanyo ra munhu se vutomi bya munhu hi byona switirhisiwa swa mpimo.

Mhaka ya thekinoloji yi olovisile mhaka ya ku tirhisa bangi hi ndlela leyi vanhu vo tala nyan'waka wa swi kota ku ya va ya humesa timali ta vona leti nga le ka makhawunti ya vona hi kuva va tirhisa bangi naswona munhu wa swi kota ku va a rhumela munhu loyi a nga le kule mali hi ku va a tirhisa bangi naswona va swi kota ku va va va ti hlayisela timali ta vona ti tshama a bangi leswaku ti hlayiseka.

Ku vekisa mali nkarhi wo leha u nga si yi humesa ya peceni swi na nkoka ngopfu eka munhu ni ndyangu wa yena hikuva loko se a humile peceni mali leyi a yi vekiseke ku va ku ri mali leyi n'wi pfuneke ku va a hanya vutomi lebyi a nga ta fikelela byona no va a hlayisa ndyangu wa yena a lo tshama a kaya ka yena hi mali leyi a yi vekiseke ya peceni.

Loko u hakela mati n'hweti na n'hweti eka ishurense yo karhi loko ku fikela nkarhi wa ku va u hundzile emisaveni kumbe un'wana wa rixaka kumbe endyangwini loyi u n'wi tsarisiweke loko a hundzile emisaveni va insurance va ta va ta ku ya ku lahlela ntsumbu walowo wu nga ta va wu hundzile emisaveni kambe ndzindzakhombo wa rihanyo wa vutomi i ku va wena n'wini u ti vekela mali ku ti hanyisa vutomi lebyi u nga ta fikelela byona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku leswi a swi endlaka i vukungundzwana naswona swi nga n'wi nghenisa ekhotsweni. Lexi a faneleke ku xi endla i fanele ku va a hunguta vugungundzwana byo va a tikuma a hoxela maxaka ya yena ya le tikweni rin'wana mali a endla leswi faneleke na leswi lavekaka na leswi a nga tholeriwa swona.

Ku va munhu a ri na ndzindzakhombo wa movha swi nga n'wi pfuna eka switandzhaku leswi humelelaku laha magondzweni, leswaku loko a hlangane ni gondzo kumbe a humelele hi khombo movha yi tlumba kumbe yi wa yi onhaka. Va nga kota ku n'wi nyika yin'wana kumbe ku n'wi lunghisisela movha ya yena yi vuyela ematshan'wini hikwalaho ko va a tinghenelerisile eka mhaka ya ndzindzakhombo.

Ku tirhisa khodi ya USSD yi ku pfuneta ku endla swivangelo swo bank mali, ku endla swiendlakalo swo kambela mali ya wena a bangi, no va u kota ku nghena eka akhawunti ya wena ya bangi.

Tindlela, tindlela leti munhu a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena, i ku va a tirhisa app ya bangi ya muxaka wolowo a nga pfula khadi ra yena kumbe a tirhisa USSD code ku va a kambela akhawunti ya muxaka wa bangi yaloye a nga yi pfula.

Xo sungula ndzi nga lava va rhanga va ndzi hlamusela hi matirhelo wa bangi ya muxaka lowu wa overdraft, no va ndzi tiva ntsengo wa mali leyi ndzi nga kotaka ku yi fikelela n'hweti yin'wana na yin'wana loko ndzi ri na cheque account yo

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva swa endleka van'wana vanhu va nga koti ku fikelela ku xava timovha ta nyuwani hikwalaho ko va va nga ri ni mali leyi ringaneleke. Kambe va kota ku fikelela ku xava timovha leti tirhisiweke hi xikoloto.

Ku hakela ku hakela swilo hi ku tirhisa app ya bangi i ndlela yo olova swinene no va u hunguta riendzo ro ya endla layeni lomu switolo, kambe hikuva u tirhisa app ya bangi swi ku olovela swilo ku va u hakela swikweleti swa wena leswi u nga na swona eka tixopo to hambanahambana.

Leswi endlaka leswaku vanhu loko va nghenela eka vamachonisi ku huma swi tika, hileswaku va va va lombile mali yo tala swinene kambe va tsandzeka ku yi hakela hinkwayo, leswi swi nga endla leswaku va va tikuma va tshame vutomi bya vona hinkwabyo eka vamachonisi hikuva va tsandzeka mali leyi va nga yi lomba.

Leswi munhu a faneleke ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ya le bangi, xo sungula a rhangi a endla vulavisisi bya bangi yeleyo a lavaka ku yi pfula a kuma ku ku pfuneka eka vanhu lava va yi tirhisaka lava ku nga khale va ri ku yi tirhiseni va n'wi byela vuxokoxoko hinkwabyo bya bangi yeleyo a nga se yi pfula, hikuva swa ha endleka u kuma ku ri bangi yo yeleyo i bangi ya vukungundzwana a hi bangi ya ntiyiso kambe loko a kumile ku pfuneka eka vano a nga teka xiboho xo va a ya pfula akhawunti ya bangi yeleyo a lavaka ku yi pfula.

Ndzi vona swi ri kahle ene naswona i mhaka leyi vatswari va manguva lawa va tirhisaka yona ku hakela school fees, handle ko ya eswikolweni ku ya khoma tilayeni to va hakela mali.

Xo sungula ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a rhanga a lava vulavisisi bya akhawunti leyi a lavaka ku yi tirhisa ku va a hakela mali ya n'wana eyunivhesiti a nga se hakela, hikuva swi nga ha endleka leswaku mi kuma ku akhawunti leyi va lavaka ku yi tirhisa ku va va hakela mali ya n'wana eyunivhesiti ku ri ya vugungundzwana ku nga ri yona akhawunti ya yunivhesiti.

Swona, swona swi tala ku tirhisa hi vanhu vakulu hikuva va kala makhadi ya tibangi leti munhu a nga va rhumelaka mali eka tona, kambe va tirhisa tinomboro ku ya eka Shoprite ku ya susa mali leyi va rhumeliweke yona.

Mhaka yo hoxa mali hi ti-bank swi endlile leswaku vanhu vo tala va tirhisa tiakhawunti leti ku nga riki ta ntiyiso ku va va hoxela vanhu lava va lavaka ku hoxela vona mali, kambe va tirhisa tiakhawunti ta vugungundzwana leti swi xigino swi nga endla leswaku mali leyi va yi rhumeleke yi nga fiki eka munhu loyi a va lava ku hoxela yena mali kambe yi fika eka munhu loyi ku nga riki yena.